Ho ya ka pono ya ka phumantsho ya di-Wi-Fi ho batho ba mahaeng ekaba e bohlokwa mme ke nahana hore setjhaba se lokela ho fana ka tletlebo ho moetapele wa bona, mme moetapele wa bona a tle a hlalose hore ebe ke tsela efeng e leng hore e ka lokela ho sebedisa hore re le setjhaba sa mahaeng re fumantshwe taba tsa di-Wi-Fi mme e tle re tsebe ho tsietsa mohopolo wa o ka re thusang re le kaofela hore re tle re fumantshwe taba tsa internet-e.

Malome wa ka ke qale ka ho kopa tshwarelo pele e ne se maikemisetso a ka o be ebeng. di-album tsa hao tsa mmino di tjhele, mme ke tlo qala ka hore ke leke ho fumana hore ebe mmino wa hao o no se teng masedinyaneng a hao, kapa a teng a setjhaba moo ba bolokehileng mmino wa hao teng, mme ke tlo kopa nakonyana hore ke tle ke etse dipatlisiso tsa ka le metjha e nepahetseng. Ke ya o tshepisa malome hore mmino wa hao o tla fumanahala o felletse.

Rakgadi mona mo re fetang teng ke pela dithaba, mme ha re feta dibakeng tse kang tseo Wi-Fi ha e tlo sebetsa sebakana mme ke kopa o bane le mamello o tle o kgutlele ka hare ho Wi-Fi Hape o leke hore o e o e thole hape se ka e fella pelo rakgadi e tla sebetsa hape ha se re le sebakeng se hlakileng se bonahalang se se na dithaba. Ntse ke na le wena. Rakgadi wa ka e ne le yona ntho e etsang hore signal e tle e lahlehe o tla boetse o e thola hape.

Motswalle wa ka ke kopa o tlo sebedise khamphani ena e latelang ya Sewalewale. Sewalewale ke company e fanang ka ditefello tse fatshe tsa Wi-Fi tsa dikonteraka mme tshebeletso tsa teng di tsitsitse haholo. E ka o thusa bosibu le motshehare. Dipula di na ka dinako tsohle e sebetsa ho kgafetsa kgafetsa mme o e patala ha nngwe kgweding ha company tse ding tsona di-Wi-Fi tsa teng di sa tsitsa hohang ya Sewalewale e dula e tsitsitse motswalle wa ka ke kopa o tswele pele o tlo ikopantshe le bona o tlo fumantshe o tlo fumane dintlha tsa bohlokwa tse tsitsitseng.

Batswalle baka batswalle ba ka tsela e nepahetseng ya hore re boloke data ke re shebe na re e sebedisa neng ha re etsa eng ya bohlokwa. Theko tsa data ha hona mohlang di tlo fokotseha matsatsing ana hoba ha e bonahale e tlaba teng ntho e jwang hwa bohlokwa ke ho re re lokollwe hore re se bedisa data. Ho eng ya bohlokwa mme ka tsela tseo tse jwalo re ka iphumana re bolokile tjhelete ya rona eo re e sebedisang ka kgwedi kapa selemo ho reka data.

Ke tlo re ho monga shop ke qeta ho reka data ena ya mashome a mahlano mme nako eo ke qetang ho e kenya founung ke ena ha e hlahe. Ka hoo, ke batla ho be a nthuse ka hore e hlahe e bang e sa kgone ho hlaha. Ke tlo kopa a ntshe tjhelete ya ka morao hobane seo se ne ke se hloka ho kea se thola. Ke tshepa hore ka tsela eo e mong le mong o tla ba kgotsofetse tabeng.

Ee, ke nnete di-channel tse ngata di tla le tjhelete e ngata, mme seo di etsa hore ho be monate fela he nna channel tse ke di ratang ke tsa dipapadi, tsa ditaba le tsa mmino mme tsena ke e etse bonnete ba hore ke kgetha ka tsela e nepahetseng hore ke difumane le ka theko e tlase moo ho ka kgonahalang ebe hoya pele ke tla hlaboleha ke ho shebella TV e bang ke sa fumane package etla nkgotsofatsa ke tswela pele ka ho sheba hore ke tsela efe enka e fumanang ha ke batla package e theko e fatshe. Ke dule ke bolokile bonyane e kenang le bona.

Malome tlo ke o qoqele founu ena ya ka. Ke kgona ho tseba hore na di-parcel tseo ke di rekileng ho marangrang na di tlo fihla neng le ka moo ke kgonang ho reka dijo ka teng ke ntse ke le ka hare ho ka tlung ka mona. Mohala ona wa ka wa thekeng malome o entse bophelo ba ka bo be bobebe. Bo be monate ho fokotsang le ditheko kapa wena o sebedisa makoloi hoya toropong seo. Nka se nka se etsa ka mohala wa thekeng mme tsohle tsa phethahala ka ho nepahala. Malome ke o kgothaletsa ho le wena o iphumane le mohala wa thekeng o tla o thusa ka dinako tseo.